Namhlanje oku nditye imifino yegadi. Ukufundisa abantu ukulima yeyona ndlela iphilileyo yokuphucula ubomi babo. Ngaloo gadi umntu uzawutya ondleke yena abe segazini, uzawuthengisa ngaphezu koko abe nemali yothenga umbane. Uzawuqeqesha nabantwana bakhe, ikhule le nto ingapheli.

Imifino equka ispinatshi, ikhaphetshu, nonomnqathi, ii-carrots ke, zizityalo zasebusika ezo. Azifuni manzi maninzi kwaye ziyayinyamezela imozulu eyomileyo, angatyala ke kuzo umntu azazi uba uzowuvuna atye kusebusika kunjalo.

Ndihleli ixesha elide eBhayi e-harbour, kusetyenzwa kakuhle kakhulu. Zange ndeva toyitoyi, zange ndeva zikhalazo. Sasiqhele uyindwendwela la-harbour sifuna ubona iinqanawa kufutshane okanye sizonwabisa ke ngokutya neziselo ezithengiselwa kufutshane ne-harbour leyo. Kusetyenzwa kakuhle kakhulu ngamadoda kwelaa cala, akho zikhalazo.

Iipesika, xa sivumelana ke uba ihlobo liqala lifike napha kuJanuwari. Iigwava, umbona, ziziqhamo zasehlotyeni ke ezo, iinekhtharin ziziqhamo zasehlotyeni.

Into etyebisa into ephilayo kaloku kukutya okuninzi, kanguba nyhani iihagu zikamalume zityebe kakhulu. Uthi ke omnye xa emcebisa makangazondli kakhulu, makaziphe kanye ngosuku, zisuke zityebe zigqithise nenyama le yazo ingatyeki ngamanqatha. Uthi omnye makangazondli kakhulu.

Ukufuya inkomo kuqala ebunzimeni isazalwa okanye usayiphathelwa ngulo mntu uyifumane kuye. Inkomo kaloku ifuna usezwa, itofwe, ihlanjwe ukuze iqhele kwaye izilungelelanise nale ndawo ikuyo. Ukuba awukwenzi oku, ungothuka xa ufelwa yinkomo yakho ngenxa yokuba ingaqhelanga nje ingca le ifike yayitya apha kule lali yakho. Tofa inkomo, uyiseze, uyihlambe iqhelane nale ndawo ikuyo.

Isilwanyana sifuna amayeza waso, ngelixa lokufika kwezifo isilwanyana sifuna ukugonywa ukuze silungelelane nale meko izayo. Isitofu esilungelalane nokubetha isifo esizayo kufuneka sifakwe esilwanyaneni singekafiki isifo.

Mama, uyayazi indlela endikuthanda ngayo ukulima. Ndibhalisile ke ukufaka isicelo sokuxhaswa okanye nokuqhubeleka nothando lwam lwezolimo, ndaze ndamkelwa yikholeji yezolimo ekufutshane nam ukuba ndiqhubeleke ndiphuhlise uthando lwam lwezolimo. Ndithetha nani nje bazali bam ndingomnye wabafundi obazokufundiswa kabanzi ngezolimo, ndiphume esikolweni ndinikwe inkxaso yokuqala eyam intsimi. Ndikhulise ezam izityalo nam ndibe ngumlimi ngenye imini obaseleyo obalaseleyo eMzantsi Afrika.

Ndiyayazi ukuba isityalo ibhambu sinamanzi atsitsayo ngaphakathi kuso. Ndiqhele ubona iifilim zabantu abanxaniweyo emahlathini angenamanzi, bathi bawudibana nesityalo ibhambu basixhele ngesitshetshe kumfimfe amanzi aselekayo. Kwezam iilali ndazi isityalo esibizwa ngentsenge, uth usawufumana ingcambu yaso uyimfimfithe uyincance amanzi.

Utatomkhulu wam ndisakhula ebetyale kwaye evuna ii-grapes ezimnandi. Zange ndaba nangxaki nokubona ukukhuliswa kwe-grapes, naye uwunqunqe umthi ngenxa yoba ubuthanda uba neenyoka. Xa ndinomdla ke wokuvelisa iwayini sendiwubonile umhlaba wakuthi uba uyakwazi uyikhulisa i-grape, kunjalo nje kufuneka nje kum qha ndiziqhelanise ndizifundise neendlela zokudidiyela umdiliya kuphume iwayini. Zininzi ke izikolo online zikhona nasedolophini ii-library, umntu unokuzifundela.

Iwayini kaloku ixhomeke kwii-grapes. I-grapes ke sisityalo, izityalo ke zikhula ngonkcenkceshelwa. Xa sisininzi ke eso sityalo kwawunkcenkcesheleka kakuhle yimvula. Xa inqabile ke imvula, kunqaba amanzi isityalo sinxanwe singatyebi, singahlumi ngokwaneleyo. Imveliso ke exhomekeke kweso sityalo iyobethakala nayo njengewayini le sithetha ngayo. Xa kungekho grapes akukho akubikho wayini.

Umbona uthanda ukutyalwa emhlabeni otyebileyo. Umhlaba ke utyetyiswa ngumgquba, uthi usawufaka umbona wakho emhlabeni onomgquba uwulinde ukhule. Usawuqalisa ubanokhula uwuhlakulele, umbona awuthandi ubanakhula uthanda uhlakulelwa ube wodwa kuloo mhlaba lowo. Uyawuhlakulela ke izihlandlo mhlawumbi zibe zibini mhlawumbi zibe zintathu phambi koba udubule ulungele ukuvunwa, emva koko ke uyawuzonwabela umbona wakho otyebileyo.

Isityalo siyathanda ukufikela emhlabeni otyetyisiweyo, umhlaba onomgquba. Makafake umgquba lo mntu emhlabeni wakhe uzovunda umhlaba ube nesondlo, afake amazambane wakhe awadibele. Uyawumane ke chu ukuya egadini yakhe aphe amazambane wakhe umhlaba. Amazambane athanda uba ngaphantsi emhlabeni, ahlumela ebumnyameni, awaphe ke umhlaba ube mninzi, atyebe amazambane wakhe.

Ihagu kaloku ihlala ehokweni kungenjalo ke umntu ayivalele eyadini yakhe atshice usango. Ngoku umakhelwane kofuneka andincede uba xa ndingafuyanga hagu mhlawumbi andiyithandi ihagu. Xa izawungena kwam ingcolise, imoshe izawudala uba kwa phakathi kwam naye umakhelwane lo kungabikho mvisiswano kakuhle. Ukanti ke iyantlukwano ayifuneki, funeka umntu nomakhelwane baphilisane kakuhle ngocwangco. Makandincede umakhelwane azivalele iihagu zakhe ngoba ngoku ziyandimosha.